Kea le dumedisa sepetleleng sena sa rona sa motseng wa ha bo rona wa matwabeng. Ke founa bakeng sa kajeno lena e le hona ho kenya tletlebo hobane clinic e tsamayang ha ena meriana kajeno, re bolelletswe hore re tla fumana moriana hape ha e kgutla kgweding e latelang. Ntho ena kannete ha ya loka hobane ho na le batho ba bangata ba kulang ebile ba e hloka moriana ena. Baahi ba motse kannete ha ba thaba ke ketso ena e etsahetseng tsatsing lena la kajeno. Hobane ditletlebo tsa bona ke hore na ba tla kgona jwang ho phela ntle le moriana ya bona kgwedi Kaofela, haholoholo batho ba nang le mahloko a tshwanang le tswekere, baimana bo e leng hore ba hloka meriana e nanang hanghang. Kannete ke kenya tletlebo ena e le hona hore ke tshepa hore phetoho e tla ba teng pele beke ena e fela.

Moriana wa setso ke ntho e batho ba mahaeng ba kekeng ba kgaohana le yona ka tlasa mabaka a hobane theko ya teng e tlase, ebile o ba pota-potile kamehla. Ka hore feela ka nako tse ding moriana wa setso o na le ho etsa maemo a mokudi a mpefale. Kannete ke dumellana le yona ntlha ena haholoholo, ebile ke tla etsa mohlala ka taba ya malwetse ana a fapane a latelang. Haebe mokudi a na le le lwetse le bolwetsi bona ba HIV kapa yona TB, ho bohlokwa haholoholo hore a nke meriana eo e leng hore oe fuwa di-clinic-ing kapa dipetleleng, hobane ke malwetse e leng hore a tsejiwa ke batsebi bana ba technology.

Lebollong nka e hlalosa ka hore ke moo moo e leng hore haholoholo bashanyana ha ba se ba tshwara dilemo tse itseng, ba iswa mo lebollong moo. E ka ba lebollo la di-clinic-e kapa dipetlele kapa e ka ba lebollo la ho isa kwana thabeng. Hangata ketso ena e etswa haholo ke bashanyana ho feta ba basadi. Ke utlwisisa hore lebollo ke utlwisisa hore di-clinic tsa mmuso kaofela di fana ka dithuso tsa lebollo. Ebile ke mo e leng hore moshanyana o thuswa haholo ebile o rutuwa haholo ka tlhokomelo ya bonna ba hae.

Boholo ba rona re tseba thibelo ya pelehi ya kajeno lena, e leng hore e fuwa haholo di-clinic-ing le di petleleng le di ngakeng tsa rona tsa sejwalejwale. Feela ho na le tsela eo e leng hore o ka etsa thibelo ya pelehi ka setso, ebile e le mona moo ke tla tlo bua hore na nna ke bona ke le efeng e leng sebele. Ke bona ya setso e thusa feela haholoholo ena ya matsatsing ana a kajeno enanang e potlakile haholo ebile ke yona e batho ba bangata ba e utlwisisang. Thibelo ya pelehi ke moo mo e leng horeng o tla nka dikgate dikgato tse itseng tse leng hore di tla o thibella hore o se ime o se ipone o se o le mmeleng.

Ke e mong wa ditho tsa boto e laolang ditaba tsa lebollo la setso, mme tsatsing la kajeno ke tlo hlakisetsa setjhaba e le ho fumana tlhakisetso ya hore na hore mong a tle a fumane tumello ya ho bula sekolosa ho bolotswa. O tshwanela ke ho latela dikanale difeng tse ikamahantseng le tsa bophelo bo botle. Ntlha ya pele ke sebaka sa ho bula sekolo sena sa ho bolotsa. Mong o tla tlameha hore a thole sebaka se e leng hore se bohlweking ebile se bolokehile. For batho beo e leng hore ba tla ba le kgahleho ya ho kena sekolong seo sa hae. Ntlha ya bobedi ke ho rekela batho beo e leng hore ba tla be ba na le kgahleho sa ho kena sekolong sa hae sa ho bolotsa, dijo tse e leng hore di bophelong bo botle e le hona ho qoba mafu.

Hangata o tla thola baahi ba motse ba tletleba haholo ka taba ya hore di-Ambulance ha di fumanehe ha bonolo ha di letsetswa, mme ena kannete ke taba e sa thabiseng. Hobane o tla thola hore ka matsatsi a mang kapa ka nako tse ding motho kannete e be le metsotso ya hae ya ho qetela. And-e ha e be Ambulance e ile ya fihla ka nako ho ka bo ho bile le phetoho, feela ke nahana hore ka pono ya ka. Sena se etswe ke taba ya hore batho ba bangata ba eo e leng hore ba hloka tshebeletso ya Ambulance. Jwale o tla fumana hore ka nako tse ding Ambulance e hole le moo o founang teng, o tla beng o letsa o le teng. Jwale seo se etsa se tla se tla qetelletse se entse hore Ambulance e fihle ka mora nako kapo hona hore e se fumanehe.

Tabeng ena ke nahana hore mmuso o tlohelle di-ZamaZama tseo ka moo ka mekoting, hobane jwale ha e ka ya e fa meriana e tla be le ho thusa tsotsi ho etsa boshodu. Hobane batho bano fatshe mono mekoting ba etsa dintho tse seng molaong. Jwale hee nna ke nahana hore ba tlohellwe ba ntse ba le jwalo hobane ba kene moo, ba tseba morero wa ro wa bona hore na ke eng.